Re na le mefuta e mengata ya dithibela pelehi banabeso. Ho na le e, ha o batla ho etsa dithibela pelehi. Ho na le injection, injection bao hlaba ka yona. E kgona ho thusa ka tsona ka, e kgona ho thibela pelehi. Hape re na le dipilisi. Dipilisi tsena o di nwa tsatsi le letsatsi.

Tleliniking . Nkgono, tleliniking re sebedisa feela dithibela pelehi tsa hona tsa kajeko. Tsa tsona tsa Sesotho, ha re sebedise tsa setso.

Rona lockdown-o e ne e re tshwere hantle le ba lapa leso ka hobane re ne re kgona ho dula mmoho ka tlung. Hape re ne re kgona ho etsa bonyane ba tse bane ba itse re se ke ra di etsa.

Nka eletsa batswadi ka hore ba fe bana dijo tseo ba ka kgonang ho di ja sekolong. Mme ba bana ba bona ka hore ba tlohelle ho reka dijo ka ntle ha sekolo ka hobane di ya ba kudisa. Le sekolong nka ba eletsa ka hore ba phehele bana dijo hore ba kgone ho ja sekolong, ba se ke ba jella ka ntle.

Ditshitiso tse ding ke tsona tse tshwanang le ho tsuba dithethefatsi le ho ja dijo tse sa lokang.

Lefu la kankere ke lefu le bolayang. Re na le mafu a mangata a kankere. O ka kgona ke ho tshwarwa ke kankere ya hlooho, kankere ya boko, kankere ya mala.

Ke nahana ke ka hobane batho ba bangata mahaheng ba kula, batho ba bangata ha ba itlhokomele maphelo a bona. Ba ja dijo tse sa tshwanehang, ha ba ikwetlise, hape ba tsuba le tsona dithethefatsi.

Ke bona e le ntho e nepahetseng hore bana ba rutwe ka thobalano dikolong. Ka hobane ha ba sa ba rute ka thobalano e nepahetseng dikolong, bana bana ba etsa thobalano e sa nepahalang. Ebe qetellong ba ba baimana hape ba kula.

Dipetlele tsena tse senyehileng ha di thabise ka hobane batho ba ba senya.

Nka ba thusa ka tsona tse, tse ngata ka hobane batsofe ke batho ba hlokang dintho tse ngata and-e hape ba kula ka pele. Hoba thusa ho reka tsona dijo ka hobane tjhelete ya bona ha e ngata hakalo, ditlhoko tsa bona ha di kopane haholo.

Ha se ntho e lokileng hore bana ba dilemo tse tlase ho leshome le metso e robedi ba fumane tsona tsa thuto ka ho rera lelapa.

Ha o tshwerwe ke sefuba, wa kgona ho nwa leqala. O wa le bedisa ka metsi a betseng, mme o le nwe. Le tlo o fodisa.

O ka kgona ho kopantsha meriana ya setho le ya sekgowa hore o be betere ka pele, ha hona ntho e phoso moo. E feela, re eletswa hore re se ke ra di kopana re e nwe. Ha ebe o batla ho nwa meriana ya setho, o nwa ona feela. Ha ebe o batla ho nwa ya sekgowa, o nwa ona feela hore o fole.

O ka sebedisa moriana o bitswang ka castor oil-e. Wa kgona ho o thusa ho sebedisa mala.

Hangata ha ke reka dijo, ke reka dijo ka bongata-ngata hore le mohlang ke senang tjhelete. Dijo be di le teng ka tlung hore re se ke ra lapa nna le ba lelapa la ka.

Batho ba ba mahaeng bana le bana ba bangata ka hobane ba rata malapa a maholo. Empa malapeng a mang ke ka hobane ha ba ha ba kgone ho fihlella tsona tsa thibela pelehi.

Mohlankana wa ka, ha se molao ka moo ka lapeng la rona hore o ye thabeng. Jwale nke se dumellane le hore o ye teng ka hobane ha se moetlo wa rona.

Ee, ditshebeletso tsa AIDS ke tsa maemo a kgotsofatsang hoba batho ba bangata ba di sebedisa. Hape a bona a lokile, ha ba fokole mmeleng.

Hangata ha dipetlele di hloka, dipetlele le ditleliniki di hloka tsona ditlhare. O thole e le hore ba di utswa, hape bakudi ba bangata ha di balekane.

Batho ba bangata bane ba hopotse malapeng a bona, ba bolawa ke bodutu, ba bang ba hlokahala. Family tsa bona di a sa kgone hoba pata ka baka la hore bane ba tshwerwe ke COVID-e.

Dithethefatsi le yona bojwala bo senya maphelo a batho. Batho tlameha hore ba tlohele ho sebedisa dithethefatse le ona jwala. Batho ba bangata ba sebedisang dithethefatsi le jwala, e qetella e le dinokwane. Ba bang ba qetela ba kula ka baka la tsona dithethefatsi tsena.

Ditshebeletso tsa ho check-a hona ka tsa tsa bo mme.

Nna ke tshepa meriana ya setso ka hobane yona e ya thusa, hape o wa kgona ho e thola le hona dijalong.

Ke tsona ditholwana le meroho, ha di ture hakalo. Kgwedi le kgwedi di ka etsa bo two hundred.

Dumelang, nna ka lebitso ke Dimpho. Ne ke tlile mona ho tla le lokisetsa motjhini wa lona wa x-ray. Ke kopa le mphe monyetla wa hore ke le thusen ke utlwa ba re motjhini wa lona ha o loke. Nna ke na le experience ho lokisa metjhini e mengata. Jwale ne ke kopa le mphe monyetla wa hore ke le thuse.

Ee, ke a le tshehetsa lona lenaneho lena le tjena hobane batjha tlamehile ba tsebe ka ha tsona tsa temo.

Ke ne ke sa tsebe. Ke nahana hore ke hobane bo ntate ba bangata ha ba tsebe letho ka tsa maphelo a bona.

Helang! Ebe le bone hore le lahletse meriana ya lona ka mora shopo ya lona, ene ho na le bana ka moo kantle. Hobaneng mara le etsa jwalo? Le tlamehile ho lahla, ho flush-a meriana ena, dipidisi tsena hore bana ba se ke ba di ja. Ha o ka etsahala hore ngwana a i-one a di je moo, a kule le tlo etsa jwang? Mara bathong, ke kopa le be le bonnete.

Ee, tleliniking tse ngata batho ha ba tshware hantle ka hobane di-nurse di na le mokgwa o mobe, di omanya le batho.

Ke tloba bolella ka moo ke sa thabelang tshebediso ya sepetlele sa bona ka teng. Ke ba bolelle le ka mokgwa oo basebeletsi ba sepetlele ba sa tsebeng ho sebedisana le batho.

Meriana ya boholoholo eo e thusang ebile e ntsha, e ntse e tswela pele ho thusa batho ba hlokahalletsweng e ntse e le teng nakong ya nou.

Dumelang Mamofokeng. Ke thabela ka mokgwa oo o ileng wa nthusa ha ne ke le sepetlele.Ke lebohela ha e le mona ke fodile.

Tjhe, ha ke nahane hore ditsi tsa diphatlalatso di etsa ho lekaneng ho elelliswa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong.

Ee, ke nnete. Dipidisi tse nowang ke basadi tsa ho thibela pelehi ha di a loka hohang. Ka hobane tse ding tsa dipidisi tse, di kudisa di kudisa basadi hape di ba tshwarisa hlooho. Ba bang ba bona ba gain-er weight.

Ntatemoholo, o tshwanela ho ya tleliniking hore o lo check-a hore meriana eo ba o fa, eo o tlang oe tshwere ke yona na eo loketseng?

Ke ile ka ya tleliniki, ke ile ka ya sepetlele sa mmuso ho ka thola thuso teng.